Kunyanzelekile mna njengamzali abantwana bam impilo endiyiphila nabo endlini kwam ihlale iyimpilo engangeni ndawo izinto zaseNtshona ndihlale ndibakhumbuza ngemvelaphi yabo. Yenzele bahlale bengabantwana abayaziyo imvelaphi yabo, bathi nokuba babona ezinye izinto ezenziwayo zaseNtshona kodwa bona bahlale beyazi indlela nemvelaphi yakowabo. Apha endlini kum kunyanzeleke ndingaphili impilo yaseNtshona, ndibaphilise ngempilo enemvelaphi yabo bangazuwulahla ukwazi into yoba bangobani na.

UAphelele, lowo ngumntana kamzala wam. Igama lakhe wamthiya ngoAphelele kuba wayesithi aphelele amakhwenkwe, kanti usezawuphinde azale amanye amakhwenkwe emva kwakhe. Ngoko ke ndibona engafanelanga kube abe unguAphelele, ngoba kwathiwa aphelele amakhwenkwe ugqiba kwakhona kwaphinde kweza amanye amakhwenkwe namantombazana emva kwakhe. Ngoko ke ndibona eli gama lingamfanelanga.

Emngcwabeni thina silusapho siye sipheke ukutya okufanelekileyo. Ukutya oko kuye kube yirayisi, kube ngumngqusho, kube yikhaphetshu, kube yinyama kube ngamazambane. Senzela into yoba umntu ongawufuniyo umngqusho akwazi into yoba makatye irayisi. Siye sipheke umngqusho omhlophe ongenambotyi, sipheke nomngqusho oneembotyi, ngoba kukho abantu abangawutyiyo umngqusho oneembotyi. Senzela wonke umntu akwazi into yoba makakwazi into yoba ahambe etyile.

Umvubo kukutya apha okumnandi kakhulu kwasemaXhoseni. Umvubo siye senze ipapa esiye siyibize ngokuba ngumphokoqo, papa leyo eya iphokoqeke. Yiyo le nto siyibiza ngomphokoqo, ngoba iba yipapa elungele amasi. Siye siyipheke ke loo papa siyizamise ide ilungelelane, sibe sesiyikhupha siyifaka edishini siyipholise ilungele amasi. Sandule ukuyithatha siyifake ezityeni siyiphake, sibe sesithatha amasi siwagalela kule papa. Oko kutya ke kumnandi kakhulu, kukutya okungenamafutha and futhi okwenza uba isisu sihluthe kamnandi. Umnandi kakhulu umvubo, siyazingca kakhulu ngawo.

Kufanele abandakanyeke utata womntana ebomini bomntwana ngoba kaloku umhlawule, kodwa loo nto ayithethi into yokuba umntana ngowakhe ngokupheleleyo. Loo nto ithetha nje into yoba uye wahlonipha ifemeli yakulontombi, usapho lakulontombi, walihlonipha walihlawula ngesiganeko asenzileyo. Kodwa loo nto ayithethi into yoba umntana ngowakhe ngoba umntana wentombi ngowakulontombi. Yena ke unose abane encedisa avele ke nangaloo maxesha avela ngalo, abe nabo ubudlelwane nomntana wakhe.

Umngqusho sisidlo apha esisidla esizidla ngaso kakhulu thina singamaXhosa. Esi ke sisidlo esiye siphekwe ngokufanelekileyo nangokukhulu ukuzithanda. Umngqusho ke ngamacala ombona aye axotyulwe umbona omiswe. Siye siwuthathe ke umngqusho, siwupheka ngendlela ezimbini. Siyawupheka obizwa ngokuba yikhephu, ongakafakwanga mbotyi, kodwa nawo ngumngqusho. Siwupheke umngqusho oneembotyi, nawo ke uba mnandi kakhulu. Oko ke kukutya kwethu singamaXhosa. Siyazithanda kakhulu ezi zidlo zethu. Kukutya okumnandi kakhulu okuye kuhluthise kamnandi ixesha elide, uzive utye kamnandi kakhulu.

Umleqwa ngokwakwaXhosa yinkukhu leyo ifuyiweyo ekhayeni, ethi ithathwe ileqwe. Eli gama lomleqwa lisuka ekubeni koba iyaleqwa, ileqwe ngabantwana phaa phandle kumnandi kunjalo. Ithathwe le nkukhu ixhelwe. Emva koba ixheliwe iphekwe, ayibekwa idlule nasemkhenkceni, ityiwa iyinyama efreshi. Siwuthandela loo nto ke umleqwa singamaXhosa, ngoba yinyama esuka ngqo phandle. Okanye noba zivalelwe ehokweni kodwa yinkukhu exhelwe ngoku, yaphekwa ngoku, itsho ityiwe ngoku. Inencasa emandi kakhulu ke le nyama ebizwa ngoba yinyama yomleqwa.